Ingoma engiyikhumbulako, kulokha nasiphumileko sitjhinga ngekwesinye isikolo, sikhambe siyokudlala ibholo. Engiyikhumbulako ngethi, nguThoko lo, abamaziyo, abazange ba, abazange bambo, abazange ba, abazange bambo, abazange ba, nguThoko lona, nguThoko lo, abamaziyo, abazange ba, abazange bambona, abazange ba, abazange ba, abazange bambo, abazange bambona.

Abantwana abantwana, nayo leyo bayayicula, nayiphi konje? Nenye ethi, mhlambe igondelo liphethwe isikolo sabo.

Imidlalo ekhe ngezwa ngayo ekuthiwa ngeyobungani, khengayizwa mara esikhathini esinengi badlala neenkolo eziseduze nabo, njengalokha mhlambe badlala nethreste lela, badlale naleli ithreste, ngiyo engiyaziko imidlalo yobungani evane bayidlale ngekhethwa, ngaphandle kwale yokuthi mhlambe batjhinge eenkolweni ezikude nofana isikolo esikude lesa size ngapha, ngiyo leyo.

Awa, amatatawu la wezemidlalo nabentwana vane baye, bona ukubavalela ngaphandle ababavaleli. Kufana njengalokha nakune no-match wabentwana, kuza abentwana nabazali, isikhathi esinengi kuba ngibo abentwana ababanengi nofana nangabe akusibazali, kuba botitjhere babo, lona godu alibandlululi kangako.

Awa, imidlalo le yokweqa intambo ingafakwa eenkolweni ngombana imnandi khulu, yenza bona nabentwana babumbane, bazi bona kudlalwa njani, ingaba mnandi, neenkolwena kungaba mnandi khulu.

Awa, imithetho yemidlalo le etlolwe encwadini irerhe yona mara le yesintu le, yendabuko, awa, ayidlalwe esikolweni, ayingeniswe esikolweni idlalwe ngoba eminye imidlalo le yendabuko le, esikhathini esinengi abe ayifuneki incwadi, kufuneka ukuthi umuntu ajame la, omunye ajame la, akhombise lo ukuthi kwenziwa njani.

Imidlalo yendabuko ngile yengidi, lokha nakuphoswa ingidi nalokha kweqiwa intambo le ye-wool, okuthiwa yimdlalo lo we-wool. Eminye ngile yamatje, yokufaka amatje emgodini, uphose ilitje phezulu udose amatje angemgodini, miningi, miningi khulu imidlalo yendabuko.

Kuqakathekile bona imidlalo yendabuko idlalwe emphakathini ngoba ihlanganisa umphakathi, kuyisintu kuba mnandi, kuyahlekwa, ukukhombisa bona sihlangene, siyimbumba.

Imidlalo yendabuko edlalwako la ekhaya midlalo le yerobho, umuntu abambe irobho ngapha, omunye abambe ngale bese kuba khona ophakathi oweqako, laba ababili abasemaqadi bayayidrayisa, bayidrayisa phakathi Yentambo le, khengayibona mara awukagcwali kangako, yagcina ngathi intambo le.

Iyabahlanganisa imidlalo yendabuko abantu ngombana yoke into oyenzako emidlalweni yendabuko, nikhamba nibabili naningasibabili nibathathu nofana nibane, akunakuthi ungadlala umdlalo wendabuko uwedwa, ngikho ngithi, imidlalo le yendabuko mihle khulu ngoba ihlanganisa abantu niba yimbumba nizwana ngento yinye.

Njengoba sengitjhilo ekuthomeni bona ilutjha lifunda bona, akusingumaliledinini kuphela ekumele uphathwe esandleni. Uyaphuma, ukhambe uyokuhlanganyela nabanye abantu, ubone ukuthi la ngaphandle kwenziwani. Imidlalo yendabuko ikwenza bona ungene hlangana nabantu ongabaziko nidlale nofana ungene hlangana nabantu ongabaziko, ukghone ukukhuluma nabo, kuhlekuhle ngingathi ikwenza bona uzijamele epilweni, noma ukhamba wedwa lapha, uzijamele.

Kuqakatheke khulu bonyana imidlalo yendabuko ifundiswe ngeenkolweni ngombana abentwana banje abasafani nalaba bakade, banje abentwana into ekulu abaqalane nayo nofana ebayibone ibaluleke khulu kibo, ngumabonwakude nomaliledinini, ngaphandle kwalokho awa, babona ipilwabo ijamile. Imidlalo yendabuko yenza bona uphume, ubone abanye abentwana, ukghone ukudlala. Umaliledinini nomabonwakude, uhlala ngendlini ungabonwa mumuntu, uphila uwedwa, manje imidlalo le yendabuko ikwenza bona uhlangane nabantu, nidlale, wazane nabantu ongabaziko.

Imidlalo yanamhlanje, imidlalo eminengi yanamhlanje, kUberega itheknoloji, kUberega i-internet. Imidlalo yanje nawunganamaliledinini, awa kuyabhadala ngoba isikhathi esinengi kudlalwa ngayo, kufakiwa imidlalo kumaliledinini. Imidlalo yakade beyikwenza ukuthi uphume, ukhambe, uyokudlala ngaphandle, ubonane nabantu kubemnandi, kube njaya, ngiwo umehluko okhona lapho.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, ngiyavuma ngombana ikhona ihlangano enye ephethe imidlalo yendabulo kwaphela. Kuhlangana iimfundo zolithoba, kutjhingwe endaweni yinye, kufike kuphaliswane lapho, isifunda esiwinileko sikhamba nonongorwana. Ngathi kungenziwa every year, every year ngombana ngathi nangiyibona ngarareka ngoba ngingazi ukuthi into enje isesekhona na? Yona ikhona, ende nephaliswano lingaba rerhe khulu.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako, ngithanda ukubhaga amakuke nokupheka. Lezi ezimbili ngizo ezingenza bona ngilibale izinto ezinengi. Zingenza ngibe matasa ngitjhinge le na le, ingqondo le iberega khulu nangiberegana nazo.

Ngikhumbula ngelinye ilanga fengathenga izinto zokubhaga ezincani, mudi ezanela umgcomu omncani lo. Ngakhipha amakuke amnandi kangangani, bengazisola ukuthi thani ngithenge umgodla omkhulu weflowuru, ngakhipha imigqomu maybe emibili or emithathu. Yu awa ngakhipha amakuke amnandi khulu.

Isikhathi esinengi vane ngitjhoda ngamafutha nakose ngibhage. Ekuphekeni vane ngifuna iintwezinengi okhunye ngitjhoda ngama-spices la. Ngiyo into evane ngitjhode ngayo mara isikhathi esinengi awa, okhunye vane kukhona, okhunye kutjhoda.

Isikhathi esinengi ngiwenza ngingedwa abanye awa abatlhogeki ngombana vane kuyinto encani, vane kungasi yinto ekulu kose kufuneke nezandla awa, ngiba ngedwa isikhathi esinengi.

Isikhathi esinengi navane ngenza umberego nofana umsebenzi wokuzilibazisa vane ihliziyo yami ibuhlungu, nofana ngicabange khulu, nofana ingekho into engingayenza. Mara isikhathi esinengi evane ngenza umberego wezandla njengokubhaga, vane ihliziyo yami ibuhlungu izama ukuzilibazisa ngakho lokho.

Amakghono engawafundako emsebenzini wami wokuzilibazisa, yo ngafunda ukupheka isitutwana, isitutwana bona usenzani, ubetha amafutha phezu kwesitutwana, ufake iintamati ngaphakathi kwesitutwana, mazambana ungakasisiki sinjengoba usithengile esitolo. Ngafunda nokwenza amakuke la ekuthiwa ma-biscuit, yo ngazi bona lapho ukuthi huh uh ngiyakude ngepilo, ayi ngibuhlungu-ke ngepoto.

Awa, uqakatheke khulu, uqakatheke khulu umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngombana ezinye izinto zakhona ngiyakghona ukuzenza nakunomnyanya ekhaya. Mhlambe kunomnyanya wequde ngiyakghona ukupheka, bhaga. Ngiyakhumbula ukuthi wo konje kuso naso-naso yabona. Mara isikhathi esinengi awa uqakatheke khulu-khulu futhi khulu-khulu.

Nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ingqondo le iyavuleka. Kwesibili nomzimba lo uyehla uledlhe, nje nokucabanga angisacabangi njengalokha. Nomcabango lo awa uyajika sengicabanga into ebonakalako, into eyaphambili. Ngiyo into engenza bona nomoyami uba phasi phasi-phasi, ngikho ngithanda umsebenzi wami wokuzilibazisa nje.

Ah umsebenzi wami wokuzilibazisa ujayelekile, ngombana kuyabhagwa kuyaphekwa yinto eyenzakalako. Yinto eyenzakalako, nedi kuhlukana ngezinto ezifakwako bona kufakwa njani mara khona kujayelekile, akusi yinto yokuthi yinto nje engafani nezinye. Khona kujayelekile ukuthi kuyaphekwa kuyabhagwa.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa, azi bona kunamakghono anje namakghono angafani newabanye. Sengimfundise azi naye, mhlambe yena ngetjhudu angazivulela isitodlwana athengise, ahlale endlelenapho athengise yona into engimfundise yona leyo.

NguThoko lo nguThoko lo abamaziyo abazange bambona abazange bambona, abazange bambona, abazange bambona, abazange bambona, abazange bambona, abazange bambona, abazange bambona

Angeze wathemba bona ingoma leyo isavunywa nanje ebantwaneni, nase bathoma bathi vuleka mbobo, mbobo vuleka, vuleka mbobo, mbobo vuleka, wazi ukuthi awa nanje kusavunywa yona.

Mm wabentwana angikhumbuli ngiwuzwa, kuthiwa ukhona umdlalo wabentwana awa.

Awa, abantwana ababavaleli ngaphandle, sizokufika isikhathi sabo sokobana badlale ematatawini amakhulu, kwanje wabo la amancani alingene bona.

Awa, nayo leyo ingafakwa mdlalo omuhle khulu lowo ene ungaba mnandi nabentwana bangawuthabela, abanye bayawazi abanye abawazi.

Eminye imidlalo ingatlolwa eencwadini, eminye yenziwe kukhonjiswe bona kadeni bekudlalwa so na so, bese eminye le ibhalwe phasi bakghone nokufunda.

Imidlalo yendabuko kulokha kudlala nofana midlalo yesintu ebeyikhona ekadeni, eyakhulisa isizukulu nesizukulu. Nayingadluliselwa ebantwaneni banje, bangabona ukuthi ekadeni bekwenziwani. Ngingatjho ukuthi midlalo yesintu.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini, ngombana ingabumbanisa imiphakathi badlale ndawonye, kube yoke into ibabumbanisa babe ndawonye.

Imidlalo yendabuko esadlalwako ngile yentambo, ngithini irobho. Le yokuthi omunye ujama ngapha omunye ajame ngale, bese kungena omunye la phakathi uyeqayeqa, abasemaqadi ababili ngibo abadrayisa irobho le.

Imidlalo yendabuko iyabahlanganisa abantu, ngombana umdlalo omunye nomunye odlalwako nidlala nibathathu nofana nibabili, nofana nibane. Ngiyo enihlangana ngayo leyo, enenza bona nihlangane ngiyo leyo, ngombana isikhathi esinengi nangabe udlala uwedwa, laba abanye bajamile bakubukele.

Ilutjha lifunda kobanyana ekadeni bekunemidlalo, yokobana sidlale ndawonye sisoke. Akusafani nanjenganje nifunda okobana siyakghona ukuhlukaniselana izinto sisoke, kungabi khona ogceka omunye odima omunye.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni, ngombana kufundiswa abentwana bona ngokwendabuko nofana ngokwesintu, izinto ebezenzeka esikolweni ngilezi nalezi, nalezi. Izinto ebezenzeka kade ngilezi , ezenzeka nje bakghone ukwazi umehluko phakathi kwezinto zakade nezinto zanje.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu, ngombana bekuphunyelwa ngaphandle nofana kutjhinge ematatawini amancani weenkolo kudlalwe kube mnandi kube njaya. Yanamhlanje esikhathini esinengi kuhlalwa ngendlini, izinto ezinengi zenzeka ku-inthanethi awuphumi uhlanganyele nabanye abantu uhlala ungendlini.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, kube nephaliswano kudlalwe kutjhiwo nokuthi kuthumbe ini nani.

Imidlalo yendabulo isiza khulu ekwakheni komzimba, ngombana uyeqayeqa nomkhumbulo uyaberega, nezandla ziyaberega, imisipha le ihlala iberega ngaso soke isikhathi.

Abantu abadala nje abasayidlali indima ekufundiseni abantu abatjha imidlalo yendabuko, ngombana ilutjha lanje alisafani nelakade. Isikhathi esinengi baphethe abomaliledinini nofana babukele abomabonwakude, indima akusenakuthi bangayenza, ngombana bayabona abentwana sebakuphi nofana ilutjha selikuphi.